Swi nga vuyerisa leswaku emugangeni lowu lava va pfumalaka mali ya ku va va tikuma va kha va xava data va kota ku tirhisa naswona va endla swilo swa nkoka.

Nduma ya leswaku lava nga na timali ma endlile xilo xo karhi hi ndlela yo ka nkarhi nyana.

I ku va kota ku kuma nkarhi u endla swin'wanyana u endleka swa dyondzo mara u va u kha u dyondza hi one.

Ndzi nga va hlamusela leswaku kumbe ku valava pin eka Wi-Fi fane va endla njhani naswona va nga hlupheki.

I ku va va nga kota ku hekiwa naswona swi swi na swi na khombo yi kulu ngopfu.

ku ajet samsung option swi kahle ku fanele kusuka ka vatswari va mali malume na vona va nga van'wanyana lava tiphala no when ku hi lava onge

Ndza yi tima ndzi tlhela ndzi nga yi kanakana ku kondza yi vuyela ematshan'wini.

Hikuva khompyuta yi va yi nghene hi virus yi endla leswaku yi nga tirhi kahle.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku va nga ngheni ka swilo leswi nga na swa nkoka hikuva swin'wana swi nga hlayisekanga.

Sungula bindzu majenje page leri

Ina, a ndzi ta va tivisa leswaku va fanele va endla hi tindlela tihi.

Hi ku DSTV yi na swilo hinkwaswo u kuma nhova nonile hi swohambana.

Yi na ntikelo ku va ku tifoni ta masiku lawa hi tona ti tirhisaka data yo tala.

I vi titliliniki ta le kule hikuva naswona ti na xinkwa xa le henhla hi mitirho.

Mina ndzi vona vubihi eka ku xava data data yo tala ka masiku lawa.

ka ntsongo ka ntsongo ntirho kona kwale data ku office ku tsariwe number one one.

A a va tshemba leswaku va va kan'we

ni

swi pfuna leswaku vanhu vo tala va kumeka va ri endhawu yin'we naswona swi hunguta makhombo eka mikarhi ya sweswi hikuva minkarhi ya sweswi yi bihile swinene ku va munhu a nga tikuma a ri ku fambeni ku va a ya eka tindhawu to ya endla vuhungasi eka byona.

I ku vubihi i ku va u nga koti ku pfuneka hi nkarhi wolowo naswona swi va swi kha swi lava ku pfuniwa hi xihatla kambe u nga koti ku fikelela eka mpfuno wolowo hikuva wu le kule na munhu.

Ku nga endliwa leswaku ku kunguhatiwa ku va ku ya vulavula rona lava va tirhaka hi swilo swa swa data ya masiku lama leswaku va nga tshami va kha va karhi va engetela nxavo wa data hikuva van'wani a va hela va nga koti ku fikeleleka.

loko ndzi ya ka xiyanimoya ndzi nga va tivisa leswaku bindzu leri nga na rona ra swakudya e swakudya leswi nga na rihanyo ra kahle naswona swi na ku aka miri eka minkama hinkwayo naswona i swakudya leswi mi nga ta ka mi nga ti solver mi dye swona naswona swi endla leswaku mirhi ya vanhu yi tshama yi ri eka xiyimo xa kahle hi masiku hinkwawo.

Wu nga endla leswaku eka tiko rin'wana na rin'wana va vekela ti tower ta inthanete leswaku lava va nga koti ku fikelela eka timhaka ta ku tirhisa data va kumeka va ri na mfikelelo eka tona hikuva ti nga va pfuna leswaku va kota ku apply a ka mitirho kumbe swa xikolo hi minkarhi ngopfungopfu eka vanhu lava va tsandzekaka ku fikelela nxavo wa data.

A a swi khumbi hikuva rivilo ra inthanete hi va ri nga vi na ku sivela leswaku ku na vanhu vangani lava va tirhisaka inthanete yeleyo.

Ndzi nga n'wi vutisa leswaku loko u lava ku fikelela u fane u landzelela swileriso swo fika kwini naswona ku nga va ku ri mali muni ya leswaku u hakela naswona u yi tirhisa nkarhi wo fika kwini eka minkarhi ya masiku lama va nga hlamusela leswaku vhiki rin'we va nga n'wi byela leswaku mali muni mambirhi manharhu i mali muni kumbe n'hweti hinkwayo swi nga va swi endla mali muni.

I ku va swi tiveka leswaku mpfuno wo karhi wo tirhisa hi munhu wo karhi a hi wo munhu wa un'wana na un'wana.

Ndza pfumela. Hikuva eka maxinguvalawa, swilo swo tala swa fana ku na swa swilo swa ku tsakisa, swilo swa ku swi vona, mahungu, swi kumeka eka inthanete.

Swi hambana hi ku nxavo wa data ya Vodacom wu le henhla swinene kambe ya Cell C wu le hansi swinene. Xikombiso ku nga lexi data ya Vodacom one gig u nga yi kuma hi thirty rand ya siku, kambe eka Cell C one gig va yi kuma hi two rand for siku.

A ndzi titwi kahle. Hikuva mina tanihi muxavi, data leyi ni va ka ni yi xavile yi va yi tele swinene, kambe yi expire-a ndzi nga si ringanela na mpimo lowu ni fanekele yi va yi herile ha wona.

Mina ndzi xava kan'we data ya mina, naswona i data ya Telkom.

Data ya tiselifoni i data leyi tirhisiwaka eka tifoni naswona u yi tirhisa ku nghena eka inthanete u endla leswi u swi endlaka, ku fana na ku vona ti-video eka TikTok-o kumbe u nghena eka Facebook-u.

Ndzi nga endla leswaku ndzi nga tirhisi ngopfu inthanete ku kondza n'hweti ya ya ku heleni. Loko ku sele masiku mambirhi manharhu hi kona ndzi nga ta yi tirhisa swinene leswaku loko u fanekele ku fika nkarhi wa ku yi hela, na yona yi va yi sale yintsongo.

Hikokwalaho ka ku Wi-Fi yi va yi ri laha yo ka yi nga pimiwangi leswaku yi hela rini. Nakona a yi heli hambi wo endla swilo swa njhani kumbe swo tirhisa data yo tala kambe a swi tshuki swi hela.

Leswi mina ndzi swi endlaka, loko ya ha ku nghena data leyi a ndzi yi tirhisi ngopfu. Naswona ndza yi tshika ndzi yi tirhisa eka Whatsapp-a kumbe Facebook-u. Hi swona leswi swi nga tirhiseki data data yo tala ngopfu, kambe loko ndzi vona ku sale masiku mantsongo hi kona ndzi tirhisaka data hi xiyimo xa le henhla swinene.

Hikuva data ya selulafoni yi tirha swilo leswi swi nga swa nkoka naswona u kota ku apply-a mintirho eka selulafoni.

Tindlela to hunguta ku tirhisa data yo tala i ku hunguta download-a tivhidiyo eka inthanete, na ku va u nghena ngopfu eka TikTok na YouTube hikuva hi swona swi tirhisaka data yo tala.

Ku durha ka data swi ta endla leswaku vadyondzi vo tala va nga koti ku apply-a swa mintirho. Naswona va ta va va karhi va tikisela hi mintsengo ya data leyi nga ta va yi ri eka xiyimo xa le henhla hi ku durha.

Hikuva va endlela leswaku un'wana na un'wana loyi a nga ta ka a nga fikeleli ka ka ka data ya le henhla, a kota ku kuma data ye le hansi naswona yi ri karhi yi xaveka hi ndlela ya kahle.

Lexi xi lawulaka i ku va data leyi va yi tirhisaka yi ri data leyi va yi tirhisaka eka inthanete, eka Whatsapp-u, eka Facebook-u, eka TikTok. So swi endla swi endla leswaku va xava data leyi nga na mpimelo wo karhi.

Ku va khumba hi ndlela ya ku va va fanele va vona naswona va languta leswaku data ya vona va yi tirhisa xinjhani eka inthanete.

Leswi swi nga ta ndzi kucetela i ku va ndzi languta data leyi yi xavekaka eka vanhu lava vambirhi, va va va vaphakeri va data.

Malume ndzi nga n'wi hlamusela leswaku data bundle leyi a yi tirhisaka ku va a nghena eka WhatsApp kumbe a nghena eka Facebook kumbe a nghena eka inthanete ku va a endla swin'wana na swin'wana kumbe ku lavisisa kumbe ku va a apulaya eka mintirho leyi a yi lavaka.

Hikuva va swi tiva leswaku data mani na mani kumbe mani data va yi lava hi masiku hinkwawo naswona va va va kha va lava ku yi tirhisa swilo swa nkoka eka manguva lawa.

Nxavo wa data hi ma na matirhiselo ya vanhu wu le ka xiyimo xa le henhla swinene hikuva vanhu va kuma vutitsakisi kumbe ku leswi tsakisaka loko va xavile data.

Munhu a nga a nga fanekela leswaku a tirhisa data ya yena hi vukheta naswona ku endlela leswaku data ya yena yi tshama nkarhi wo leha yi nga se mi n'wi helela ku kondza a ya xava yin'wani.

Munhu swilo leswi a nga ta kota ku swi fikelela i ku va a tirhisa data ya yena ku va a kota ku apulaya mintirho leyi a yi lavaka yi nga le kule na yena kambe loko a tirhisa data wa kota ku yi apulaya hi data naswona wa kota ku n'wi hlamula a karhi a tirhisa data.

A yi hambananga a yi hambananga.

Ku pfaleriwa ka data i ku va data u nga koti ku yi tirhisa kumbe yi va yi herile.

Ku hava leswi swi hambanaka data loko u xava u ku xaviwa data yin'we ende i data yo fana swi ya hi wena ku u lava ku xava data ya ku endla mali muni.

Ina video call-o yi teka data yo tala ku tlula loko u endla call ya riqingho yinene.

Ku hava ti-data leti fihliweke loko u xava data data leyi u xavaka yona u kuma yona.

Leswi swi endla hi ku va data yi ri na swipimelo swa yona leswi va tirhisaka swona ku endlelela leswaku na vona va kota ku va va ri karhi va endla bindzu ro va va xavisa data.

Ina loko xirhundzu xa data xi herile i fanekele ku xava xin'wana a ndzi ta hlamusela hi laha ni tivaka ha yona ku nga Vodacom, Vodacom u fanele u tlhava star one one one hash u ya ka eka ku langa laha ku nga tsariwa data ku va ku tsariwile ku number three u fika u langa kona va ku komba nxavo wa data lowu u nga ta kota wona u heta u xava wona.

I ku va u kota ku tirhisa data nkarhi un'wana na un'wana hambi u ri ekule kambe u fanekele u va u ri na riqingho ra wena laha u nga ta va u ri kona naswona u kota ku tirhisa data nkarhi un'wana na un'wana.

Pulani ya data leyi xavekaka i ya Cell C yi na nxavo wa le hansi kambe data ya kona yi va yi tele ku tlula mpimo.

Ina swi kona swo hambanahambana ka swona.

Ku nga va ku ri xivangelo xa ku va foni leyi u yi tirhisaka yi tirhisa data yo tala hi nkarhi wutsongo.

Swa hambana swinene ngopfu.

Ina ku endlela leswaku yi nga tshuki hi ku helela u nga swi vonangi.

A yi engeteleriwi hikuva u va u ri karhi u xava data leyi engeteleriwaka ntsena.

U nga hunguta hi ku va na swipimelo eka ku tirhisa data naswona u swi tiva leswaku u fanekele u tirhisa data hi ndlela ya njhani naswona hi ndlela ya .

Va nga ya eka maxopo kumbe mavhengele ya kwale kusuhi nakona va vutise naswona va ta va byela hi vuxokoxoko bya swona ku leswaku va fanekele ku endla njhani ku kondza leswaku data ya vona yi nghena.

A swi siveriwi naswona a swi siveleki hikuva top-up hi leyi nga endleriwa leswaku loko yi vona data yi herile yona yi ti xava n'wini.